Ke nka buisana le baahisane ba ka hore, re hlahise taba ya mofuta o tjena dikoranteng maneneng neng kapa di-radio-ng kapa tsona di-social media, hore re kgone ho fumana thuso ya potlako. Hobane ke nahana hore di-social media le tsona dikoranta le tse ding tsa di-media ke tsona tse lo reng mmuso o tlo kgona ho bona ka pelanyana nako e sale teng. Jwale ke nahana ho re ile ho bo radikoranta kwana le di-radio-ng kwana le bo di-television-eng mananeong a thusang batho, ke nahana hore ba ka re thusa hore re hlahise bothata bo tjena hore extension two ha wa kenya Wi-Fi ka lebaka le so le le so.

Eya mono mo ke dulang teng monana ho na le Wi-Fi ya mahala, empa yona ha re batla re tlameha ho ya toropong ka maoto kapa hona ho tla palama tekesi, yona e sebetsa ka mokgwa o nepahetseng wa lebelo le hantle ebile yona ha e tsamaye e ntse e kgaoha feela kgafetsa. Wi-Fi ena re fumana bankeng ya ABSA yona ke mahala ke e sebedisa ha ke batla dikgeo tsa mesebetsi e itseng, le ha ke batla tse ding tsa nnete kapa ditaba, ho shebella ditaba le tse ding tse etsahalang ka lefatshe la rona, ke kgona ho di sheba mona marangrang ka internet-eng, ebile yona ha ena virus ho hang.

Nna ke nahana hore taba e jwalo re ka e rarollla fela ka ho kopa tshwarelo le ho buisana, ho bontshana hore na bothata bo bile kae le bofokodi kapa yona phoso. Ke nahana puisano ke yona e tla ba hantle pakeng tsa batho bao ba babedi bao, ke nahana hore ha re buisane re le batho re bontshana hore phoso e kae ebile o kopa tshwarelo, ke nahana taba e jwalo re ka kgona ho e rarolla.

Nna ke rata ka mmino ona wa Sesotho haholo hobane, mmino ona o bo thusa hore leleme la rona le kgone ho bua puo ya rona ka tsela e hantle, e nepahetseng. Ebile ya re ruta ka setso sa rona, ke e ratela le hore ya re ruta ka setso sa rona.

Ke nahana hore, mmuso o ka kgona ho thusa setjhaba ka tsela tse fapaneng hore ba re thuse ho lwantsha taba ena ya data e turang haholo ena. Ke nahana hore ba ka re kenyetsa di-Wi-Fi router ka metseng mona tsa mahala, o kgone ho connect-a ka nako tsohle, ke nahana hore di-Wi-Fi tsena tsa mahala tsena di kene seterata se seng le se seng, e be mahala.

Ho na le nthwena e re bitsang ka hore ke generator-a, e rekiswang dishopong monana ha mollo o wele kapa ona o fedile ka mona ka metseng. Jwale ke nka ithekela generator-a ho e sebedisa ha motlakase o le siyo.

Ke nka kopa mmuso hore, o re thuse ka taba ena ya station enana, ke ye ho di-radio-ng monana le di-social media ho kopa borakgwebo ba re thuse ka tjhelete eo e tlo thusa ho aha seteishene sena sa radio. Kapa ba mmuso bona ke bona ba tla kgona ho re thusa ka tsena haholo, jwale ke nka ba ngola koranteng maneneng neng, kapa ho boradikoranta kapa kea ba ngolla lengolo hore ba nthuse ka taba ena ebile ba thuse le motse wa rona.

Seo ka se etsang hore marangraka a kgutle ke nka tjhentjha battery ke check-e hore na ha ke sebedisa battery ya mohala o mong na e ka sebetsa na. Kapa yona generator-a ke nka e sebedisa jwalo ka ha generator-a re e sebedisa ha motlakase o le siyo, ke nahana hore e ka nthusa motlakase o le siyo. Generator-a kapa ke tjhentjha battery ya phone ke kenya battery e ntjha kapa ke reke di-battery tsa phone tsa mohala tse ngata hore, ha e ngwe e shwele ebe ke sebedisa e ngwe.

Eya seo se etsa hore, ke be le tsebo e phomotsehileng ha ke sebedisa device ya hae.

Ke letsa e le hore ke batla ho le tsebisa hore, matsatsing ana ho se ho tletse mmino wa taba tsa mose mawatle haholo. Sena ha se nthabise ka lebaka la hore dipina tsa ka ho mose ho mawatle ba sebedisa leleme la English, e leng hore bana ba rona monana, e etsa hore ba se tsebe ka setso sa bona le puo ya bona hantle ya lapeng.

Ke tla hlalosa hore, video eo ne ke sa lebella hore e tlo hlahisa taba tse nyontshang jwalo , ebe kea hlalosa hore video eo phone ya ka hona le motho e leng hore o nhsend-etse yona ka tsela e leng hore ha e molaong, nthwe re bitsang ka hore ke hacking, ke ka hlalosa hore phone ya ka ho kenwe ho yona ntle le tumello ya ka, e be video eo ya fitlha founung ya ka. Jwale ke ka rata le ho kopa tshwarelo ho bona kaofela, ke ba tshepise ba ka se hlole ba bona video tsa mofuta o jwalo. Ke nahana hore tshwarelo ke yona e leng hore e nepahetse ebile e lokile, e tla thusa ho rarolla taba ena.

Ba nhlaloseditse hore ka nako tsohle ke dule ke tima data ha ke sa e sebedise. Ha ke sa sebedise phone ha ka tlameha hore, ke dule ke butse data jwale, sena ke sona se etsang hore data e dule e jeya, e fokotseha ka lebaka la hore ha o kwale data kapa lona letshwao la data. Ba be ba nhlalosetse hape hore hona le tse ding tsa dipapatso tse itlhahisang founung mona tse leng hore di hlaha o sa lebella di qeta data.

Mohala wa ka wa thekeng wa pele ke o rekile ka makgolo a tsheletseng, e ne e le ka selemo sa twenty seventeen ha ke reka mohala ona wa thekeng. Nako e ngata ne ke dula ke le mohaleng wa ka ke dula ke sheba, ke ithuta le tse ding tsa dintho tse leng hore ke tlo kgona ho di sebedisa ho nthusa ka ntho tsa sekolo tse kang bo internet tje.

Ke nahana ho lefella di-subscriptions tsa ditaba ho bohlokwa haholo hobane ha o lefeletse, di-subscriptions ke tshepa hore o tlo fumana ditaba tse nepahetseng le ditaba tsa nnete. Sena se re thusa ka ho tlisa ditaba tsa rona marangrang monana re kgona ho sheba tse ding tsa dintho tse kang weather-a, maemo a lehodimo le hore na pula e tlo na ha kae. Seo di a re thusa ka ditaba tseo tse leng hore ra di lefella di-subscription-seng.

Ho ba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse batho ba bangata, hobane batho ba bangata ba ne ba kgona ho sheba dikgeo tse hlahileng tsa mesebetsi ba kgone le ho kena mesebetsing e itseng ka ho sheba mona marangrang ba connect-ile ka Wi-Fi. Wi-Fi hape e thusitse le ka motseng ka mona baneng ba dikolo hobane bana ba dikolo ha ba sebetse, jwale ba hloka ho etsa ntho tsa sekolo tse kang di-homework tseo di batla data kapa yona Wi-Fi, jwale sena se thusitse ka motseng ha bana ba sekolo. Batjheng ba hana jwale le teng e thusitse hobane batjha ba bangata ba kgonne ho kena mesebetsing e itseng ba ntse ba connect-ile ka Wi-Fi.

Nna ha ke batla ho netefatsa ditaba ho bona hore di nepahetse na, ke kena mananeong a fapa fapaneng ho sheba hore na, di a tshwana ditaba tsena na. Ke sebedisa newspaper, ke sebedise radio, ke sebedise television, ke sebedise le social media, e be ha ke qeta ho sheba hore ditaba tsena di ya tshwana na. Ke teng moo ke tla di phatlalatsa, e seng ke di phatlalatse ke so ka ke netefatsa pele.

Ke nahana hore ka taba ena re ka etsa tjena, re ka beha melawana le dipehelo le melao e itseng hore ha motho a itseng a ka fumanwa a bua maka ka batho ba bang a qoswe e bonwe e le tlolo ya molao. Ke nahana melao e jwalo ha e ka ya beuwa hore batho ha ba ka bua boshano ka batho ba bang, ba kgone ho tshwarwa, kapo hona ho ya tjhankaneng, kapo ho be le di-fines tse leng hore ba di patala batho.

Nna mmino wa ka oo ko o ratang wa Sesotho o bapala ka lenaneong la Lesedi FM ka letsatsi la Moqebelo, orata ho bapala ho tloha ka hora ya bone ho isa horeng ya bohlano. Se ke se ratang ka lenaneo lena la Lesedi FM o kgona hore o bue hore na ba o letsetse pina e feng e oe ratang. Jwale seo se bolela hore o fumana monyetla wa ho kgetha dipina le wena o lo morati wa dipina tseo.